Ngingaqale ngicubungule lonke ulwazi, ngenzela ukuthi uma ngifike ezithamelini ngithule konke abakulindele, nemibuzo abanayo ngikwazi ukuziphendula, ngoba okuphathelene nemali kudinga yonke into ikhanye ibe sobala. Ngilindele futhi, kungase kube khona abanemibono engekho mihle ngikwazi ukubabonisa.

Amadivayisi asebenzayo manje aseqophelweni eliphezulu kakhulu, useyakwazi umuntu ukuthi azitholele naye usizo esekhaya. Ukushintsha kwesikhathi kuzoletha intuthuko kuwona wonke umuntu, nokuthi akwazi ukusheshe afunde, ngoba noma yiluphi usizo olufunayo uyakwazi ukulithola nasey'ncingweni, nasey'nkundleni zokuxhumana.

Wonke umuntu unalo ilungelo lokusebenzisa iy'nkundla zokuxhumana, umuntu nomuntu kumele azame ukusebenzisa inkundla yakhe ngendlela okuyiyona yona, ebese nabasizi abahambiselana nomculo bakwazi ukuthi babaxhase lapha okumele babaxhase khona. Njengokudingeni izinto zokucula babe nakho konke okufanelekile. Babafake nakumaconsent.

Okuqukethwe yi-inthanethi kumele kube yilokhu okufanelekile ngokweminyaka, kube nemigomo yokuthi uma uneminyaka ethile, okunye awukwazi ukufinyelela kukona. Kungavezwa noma yini kwi-inthanethi, izwe nezwe libe nomgomo walo.

Kungaba nzima kakhulu ngoba yibo abaziqalelile izinkundla zokuxhumana, okusho ukuthi lezi mali abay'tholayo akusezukuba lula ukuthi bazithole. Sekusebenza ama-I.

Umculo wokholo. Ngiwuthanda ngokuthi, ngaso sonke isikhathi lapho ngihlabelela khona ngizizwa ngixhumana nenkosi, kubuye namathemba empilo abeseshabalele. Ngazi ukuthi ukhona ongihlengayo nongibhekile ngasikhathi sonke. Kwaqala lapha umngani wami edlulelwe khona umzali wakhe. Sabambisana sikhipha okungaphakathi kithina kanti lo culo lokholo luzosinikeza ithemba namandla okuzigqaja.

Ngokuthi zingavela ney'ndlela ezilula zokuthi kuxhunyanwe nabanye abantu nezingasebenzisi imali.

Ukusebenzisa amadivayisi esikhathi samanje kusiza ngokuthi ungasaleli emumva kuzona zonke izinto ozenzayo. Ube phambili, uphinde ufunde nokunye ongakwazi.

Le content ngizoyithanda kakhulu ngoba kukhona i-jazz, kukhona i-gospel and abaculi be-gospel iInhliziyo yami bayayibusisa.

Indima engase idlalwe ubuhlakani kwi-inthanethi eyokuthi abantu bay'fundele izinto ey'ningi besesemakhaya bengaze beye ey'ndaweni ukokwenza izinto. Kuningi okufundwayo kwi-inthanethi.

Iy'ndlela zokuklama ziningi, ungay'vula iy'nwele zibheke phezulu, noma zibheke phansi, koda-ke akumele usebenzise lamajeli asetshenziswa kakhulu ngoba anokona iy'nwele, nokuthi-ke iy'nwele azifani kumele ubheke isitayela ongasenza ukuthi siyahambisana yini ney'nwele lezi onazo.

Kungamele kube khona amagama angavumelekile othi uma uwabhala azikhiphele wena ngaphandle. Ongaze ukwazi ukuwasebenzisa, azolulaza nazothikameza abanye abantu abasebenzisa izinkundla zokuqhumana. Uthathelwe ney'nyathelo uma ungenzi ngendlela.

Ukukhuluma izinto ey'zokwakha abantu ukuze bezothanda ukuba kanye nawe. Ungakhulumi futhi izinto obakhohlisayo ngenxa yokuthenga abalandeli. Ukhulume izinto okuyizona zona ukuze uzothembeka nakubalandeli bakho.

Ifoni yokuqala ngqa yasiza ekutheni abantu bakwazi ukuxhumana nabantu bekude. Yenza futhi ukuthi kubonakale izindlela ezinye ezingase zibe khona ukuthi kuxhunywe, ngoba phambilini kwakhishwa imiyalezo ngokubhaliwe, uphinde ufone, manje sekube khona ney'ndlela eziningi ongay'sebenzisa zokuxhumana nabantu, ubuchwepheshe sebukhulile.

Ngingakhetha uhlu lwezingoma zakudala ngoba zikhumbuza abantu la siphuma khona, futhi abanye ababanga nethuba lokuzazi ukuze bazizwe, ziyavuselela zibuyisa nethemba futhi ebantwini.

Izingcingo zamaselula ziyabiza impela ngoba amadata ekumele asetshenziswe ayabiza. Kudinga impela ephaketheni uqine ukuze ukwazi ukuhlala noma inyanga ukwazi ukusebenzisa i-inthanethi yakho koda-ke kwamanye amanethiwekhi bayakwazi ukuthi bakunikeze amakhasi amahhala akwazi ukuthi uxhumane nabantu.

Izinkundla zokusakaza komele zijwayele ukuthi zidlale nemiculo yasey'ndaweni futhi zibakhiphe abaculi laba asebaziwa ukuhambela ey'ndaweni babone amakhono ey'ngane ngokuhlukahlukile ukuze bakwazi ukubambisana.

Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela omkhulu ohlukile nojwayezayo abantu ukwenza izinto ngendlela ehlukile, ngoba usuyakwazi nokufunda emafonini ungaze uyongena ey'kolweni ukuze ufunde. Kuningi okuhle okwenzakalayo.